Ntho eo nka e etsang nna ke hore ha o tlo vote-iwa hape rona re le batho baahisane mmoho re leke ka hohle hore re voutele mokgatlo kapa mmuso o re tsebang hore o tla re sebeletsa mme o tla re thusa le ho lokisa moo ho se ho senyehile ka mo teng ka tlase ho matlo a rona.

Nka se kgone ho le bapalla mmino o lo batlang hobane mosebetsi ona ke mosebetsi o etseditseng rakgadi mme ka ho tjho jwalo ke letsatsi la hae, ke tla bapala mmino le dipina tsa mefutafuta tseo di ratwang ke rakgadi mme ho mme tseo mme tse kgethilweng ke yena.

Baahisane ba heso ha re yeng re lo tletleba ka taba ya Wi-Fi ka ho rona ba re tlotse re le extension two ha re yeng ho lekhanselara, re ye re lo tletleba ka taba ena mme re lo buwa ntho e nngwe ha re fihla moo le hore ba lo tseba ha re nka le ho re bona re le batho ba ikemiseditseng ho batla hore ba re lokisetse taba ya Wi-Fi le rona.

Nna ke motho le difilimi tse buwang ka ditaba haholo tse etsahalang lefatshe le kaofela mmusong e fapaneng, le ka hara di-country tse fapaneng. Ke rata ho sheba haholo ditaba ka lefatshe la rona hore ke tsebe seo se etsahalang ka tlatswe lefatshe la rona, mme ke dula ke di sheba letsatsi le letsatsi.

Batjha ba rona tsamayang le lona le lo iteka ka tlase ho projeke ena ya ho kenya di Wi-Fi hobane le lona ka ha di sa sebetse ntse di dutse mahae e tlo le tjhesa haholo ka bonyane boo le tla bo tholang. Ka ho kenya Wi-Fi engwe le engwe mo ntlung le hore le bana le tsebo ya ho kenya Wi-Fi.

Nka qala pele ka ho tsebisa ba lelapa le mokgotsi ya ka. Bao ba haufi le nna hore ba tsebe hore ke rekisa data le hore ba kgone ho jwetsa ba bang ba ba tsebang le ho jwetsa baahisane ba ka le ho ngola di-pamphlet tseo ke tla di isang ntlo enngwe le enngwe moo oo ke dulang teng haufi diterata tse ke dulang ho tsona hore ba tsebe hore ba ka fumana data ho nna ka ha ke rekisa.

Tletlebo ya ka ke hore e ya tura haholo, mme nako eo ba e behelang hore e tla fela ka yona. Ke nako eo e be leng hore e nyenyane mme nako eo e shapa ka nako e nngwe data e so fele empa ba se ba enka hobane nako eo ba e behetseng hore e tla fela ka yona e se e fihlile.

Nna ke e bona e ama setjhaba hantle hobane setjhaba se se tseba haholo ka technology le internet le hore e sebetsa jwang mme hona le dithuto tse ngata tseo setjhaba sa rona se ka ithutang di ka ithutang sona mo inthaneteng.

Nka mo eletsa ka hore a qale pele ka ho ba ntho eo re bitsang ka tshwarwa ke motivational speaker, a qale pele ka ho ba yona a ntse a tsebisa batho le ho bontsha batho ka buwa ha ka ho tseba ho buwa hore batho ba tsebe ho mo mamela ha se a fihla radio-ng ya community.

Bolo ke papadi e monate haholo hobane ke moo re kgonang ho re ha re re lo shebella bolo re kgona hore re bane le lethabo, mme ho bane le moo ho le tswang dipina ko teng, mme le ha o batla ho bina, o thabile, wa kgona ho bina ha monate haholo, mme wa kgona hore o thabe.